Khona yebo, akusiwo umqondo ophusile ukusebenzisa izindawo zokubolekwa kwemali engeke ize iyenze inzuzo njengezinkokhelo zonyaka noma inzalo. Emabhange kulula ukuthi uboleke imali futhi uyikhokhe ngesikhathi nawe ozovumelana ngaso. Kanti kulaba uboleka kubo imali yomuntu siqu, yena uma ethe nje, ngifuna imali yami ngelanga elikanje futhi uyifuna yonke, hhayi ukuthi uyifuna ishoda. Ngibona ukuthi kuwumqondo osimeme ukuba kubolekwe imali emabhange, ngoba iwona amabhange amisa umnotho wethu.

Amabhange kumele abakhokhise izimali kuzo lezi zikhungo ze-overdraft yomuntu siqu. Ngoba uma bengakwenzi lokho bazolahlekelwa yibhizinisi, ngoba bayadinga ukuthi bagcine ibhange labo lisebenza. Uma bengakwazi ukuthi bakukhokhise izimali zezinsiza zabo nanemali oyibolekile, kumele ukhokhe inzuzo yayo. Kubalulekile ukuthi amabhenge akhokhise izimali ezikhungweni ze-overdraft yomuntu siqu.

Izinkinga ziba ningi kakhulu uma ubolekisa ngemali, ungasilona ibhanki, ngoba uhlangabezana nezinkinga eziningi. Umuntu afike azothatha imali masekumele akhokhe, akasatholakali or akasabuyi azoletha imali ayibolekile. Engikuchazayo ukuthi, kufanele ukuthi ma ubolekisa ngemali, kubekhona inzalo oyitholayo ngemali yakho obolekisa ngayo, ngoba izinkinga ziningi kakhulu eziba khona mawusebenza ngemali.